Kulesi sigaba ngicabanga ukuthi ngingancamela ukuba ngingabi nekhadi lesikweletu nangabe kuwukuthi iy'ndleko zokubhatala ziphezulu futhi nami ngeke ngize ngikwazi ukuzikhokhela. Angeke ngikhone ukuthi ngingazifaka kwa-credit bureau ngenxa yokuthi ngifuna ikhadi ngokuba ngifuna ikhadi lamaphoyinti, ya.

Wonke umuntu othatha umshwalense wezempilo uwuthathela ukuthi akwazi ukuthi angcwabe. Mawusuke uthatha umshwalense womngcwabo awusuke uwuthathela ngoba wenzela ubumnandi, uwuthathela ukuba ukwazi ukufihla abomndeni bakho ngesidima futhi nangokuziqhenya. Uwenzela ukuba ukwazi ukuthi abomndeni bakho bakwazi, bazi ukuthi babeney'nhliziyo ezigculisekile, bazi ukuthi wena ukhona futhi ubafakile emshwalensini.

Ngignaqhubeka nokulisebenzisa ngingaqhubeka nokulisebenzisa ibhange lami ngoba lizabe linginika amanani aphansi. Kusho ukuthi mangithenga ngekhadi ngizobe ngazi ukuthi akunay'ndleko engizozibhadala eziphezulu. Futhi lizobe lingibekela nemali ukuthi ngingamoshi imali. Ngalokho, angeke ngize ngikwazi ukuthi ibhange lami ngingaliyeka futhi ngiyakwazi nokusebenzisa i-ephu yami ukuthi ngingene e-app-ini ngenze engifuna ukukwenza noma engithanda ukukwenza e-app-ini yami.

Esinqumweni esifana nalesi uyakwazi ukuthi uzibeke wena phambili, ubeke nomndeni wakho phambili ukuthi umndeni wakho wazi ukuthi uvikelekile. Mangabe kungaba khona isehlakalo esivelayo emndenini wakho unayo, uyazi ukuthi unawo umshwalense futhi uphephile. Ukhokha isikhashana, akudingeki ukuthi ukhokhe isikhathi eside.

Ngiyacabanga uma ufaka isicelo se-UIF usuke sowuhleli phansi kumhlalaphansi noma inkampani obuyisebenzela ikuxoshile noma phecelezi, iku-retrench-ile. Ilapho okwazi khona ukuthi ungacela isicelo se-UIF. Noma uku-maternity leave, uma ukhulelwe, ilapho ongakwazi ukuthi ucele khona isicelo se-UIF. I-UIF ekuwukuthi uyithola uma ngabe kuwukuthi awusekho enkampanini leyo noma ku-maternity leave.

Esigamekweni esinjalo, umnikazi wepholisi nangabe udinga ipholisi yemoto ukuba imoto yakhe mhlawumpe ibasengozini noma uphelelwa uphethriloli phambi komgwaqo esendaweni engaphandle. Uyazi ukuthi mayekethathe umshwalense loyo, umshwalense loyo uzokwazi ukuthi umncede ukuthi athole zonke izidingo zakhe zemoto.

Isikhathi sokulinda sinomthelela ngokuthi, sidala ukuthi kube nobudlelwano phakathi komthengi mshwalense nomthengisi mshwalense. Lapho-ke kubakhona ukuthembana futhi bayakwazi nokuthi, bathengiselane kahle kube nobudlelwane obuhle phakathi kwabo bobabili.

Izinzuzo yebo, zizoba khona ngoba uzothola izinzuzo zokuthi noma loyo omthandayo esekushiyile emhlabeni, kodwa kukhona lokhu akushiya nakho. Uyokwazi ukuthi mhlawumpe usalelwa, nangabe kukhona iy'ngane usalelwa ukuthi ukwazi ukuqhubekisa abantwana ngesikole, ukwazi ukuthi ube nemali yokuthenga izinto ozidingayao endlini phecelezi igrozari. Ulungise la kumele ulungise khona. Inomthelela omningi umshwalense ekutheni umuntu omuthandayo masekakushiyile emhlabeni unishiya nani emshwalensini. Ngoba abanye abantu bayawathatha ama-policy, bathathe mhlawumpe phecelezi ama-life cover.

Uma uqala ukuba nebhenki akhawunti, uvule ibhenki elisha, ukubheka kwakho kumele ube ne-app. Kule kule kule ndawo yakho le ovule kuyo. Ukwazi ukuthi ubheke yonke into eyenzakalayo, zonke izinto ozenzayo, phecelezi ama-transaction owayenzayo uyakhona ukuthi uwabuke lapho. Ubheke nokuthi usebenzisa malini, uyisebenzisa kangakanani futhi.